Umngani wami ngamxwayisa ukuthi noma ithi ngithi ngambonisa ukuthi kungcono ukusebenzisa ama ephu than ukuthi ufonele umuntu usebenzise i-airtime. Ama-ephu a-right ngoba noma ungana-airtime as long as unedatha uyakwazi ukuthumela umlayezo noma uyakwazi ukufona. So wagcina vele ekugcineni wagcina seka-choose-a ukuthi hhayi uzosebenzisa ama-ephu kakhulu.

Mina ngicabanga ukuthi vele nje isikhathi siya lapho abanga-replace-wa AI ayi kusho khona phela ukuthi angeke basabe nomsebenzi. Kuyomele nabo phela-ke bakwazi ukufuna imisebenzi njengathi sonke futhi for bona ngoba sekuzobe kuyinto abayenzile iminyaka neminyaka. Kuzoba buhlungu kakhulu ngoba vele engathi nje kakhulu.

Mina I think into akangayenza ukuthi kuqedwe noma kuminimay'zwe indaba ze-cyber bullying ukuthi ama ephu awamonithwe kakhulu. Uma kutholakala ukuthi umuntu ubhulishe omunye umuntu kumele ukuthi mina ngokucabanga kwami kube umuntu abambhulokhayo kuleyo platform ngoba abantu kulamalanga bakhuluma izinto ezimbi ebantwini. Noma umuntu azama ukuyenzela imali online. So I think nje ukuthi le nto lena kumele kube yinto abayisukumelayo especially abantu abarana izinto za-online. Umuntu makacala athi nje into ephuma eceleni, bavele bamubhulokhe angaphinde akwazi ukukhomenta kuleyo site angakwazi nokungena futhi.

For mina iy'ngoma ezihlukahlukene vele ziyenza ngizizwe ngey'ndlela ey'hlukene. Kufana njengokuthi uma ngimamele i-gospel ngizizwa nje ngiseduzane nje ngathi nje ngisesontweni kuvele nje ngifila relaxed. Uma ngimamele i-RNB eyi uma ngabe mhlambe kuya ngokuthi ingoma enjani. Ezinye vele ziyazwisana ubuhlungu ezinye zingvusela ubuhlungu, ezinye zingivusela ukujabula kodwa nje iy'ngoma zona vele. Different genres vele ziyavuselana ziyenza umuntu a-react-e ngendlela ehlukile kuya ngokuthi umamele omuphi u-music.

Uma ngingathola i-opportunity efana naleyo ngahlala nabo phansi ngibatshele ukuthi mina into engeke ngiyenze before ngisayina i-contract noma kungabe imali engakanani ukuthi mhlawumbe ngikhulume ngivele ku-social media ngi-half naked ngingagqokanga kahle nokukhuluma ngezopolitiki nangokukhuluma ngama-celebrity nokukhuluma nje izinto ezingekho right. Ngeke ngikuyenze loko ngendaba yemali.

Ngiyakholwa mina ukuthi in future izinto ey'fana ne-privacy emafonini kuzoba yinto abazokwazi ukuyikhona ngoba okwamanje noma ungaze uthi wenzani konke kusobala kuya abantu mabafuna ukukuthola loko bayakuthola espesheli abantu abayaziyo kahle ikhompuyutha. Bayakwazi ukutshontsha infomation yakho ama-banking details, ama-password. So in future I think bazokwazi ukukhona ukuthi i-privacy kube i-privacy.

Uma ngingaphuma nomuntu ku-date bese yena abhizi abheka ama-notification wakhe, ngingaphatheka kabi kuzoba engathi akanginaki mina unakana nezinto zefoni kodwa mhlambe maybe uzababheki izinto esingakwazi ukukhuluma ngazo. Izinto esingakhuluma ngazo eze-social media. Izinto zabantu mhlambe abashaya abafazi abavelayo ku-social media ababulala abafazi naba nje abahlukumeza bantwana. Yizo lezi zinto engingakhuluma ngazo ezivelayo ku-social media.

Mina ngicabanga ukuthi ukuqala ukuba nama-smartphone kube yinto enhle emphakathini or ebantwini nje jikelele. Ngoba amafoni wakudala bengeke ukwazi ukwenza izinto esikwaziyo ukuzenza manje ngama-smartphone. Ngicabanga ukuthi kube umphumela omuhle ende izinto sesiyakwazi ukuzenza ngefoni. Ungayanga lapho noma ufuna ukuthenga ungathenga efonini noma ufuna ukubhatala ungabhatala ngefoni. Kungafani namafoni wakudala ama-smartphone ngicabanga ukuthi kuyinto e-right.